Ndi dza u thola vhathu vhane vha swikelela vha khou fha vhathu zwi thivhamulomo na u kunga vhathu uri vha ya dzi kiliniki vha wane dzhekiseni dzi tevhelaho dwadze iḽo.

U nga ita uri u thole vhathu vhanzhi vhukuma hu vhe na zwiimiswa zwo fhambanaho zwa dzi ambulance, u fhirisa uri ambulance dzi bve dzi kho bva sibadela fhedzi, dzi kone u bva huṅwe fhethu mara dzi dza muvhuso u itela uri dzi kone u ṱavhanya dzi swike hune dza khou ya hone.

Ndi nḓila ya u amba uri ndi bva tsini na gai ngauri nda amba uri ndi bva tsini na kereke ya Miriri khulwane ndi a ṱavhanya nda wanala nga u ṱavhanya.

Dzi swikelela nga u thola vhathu vha u tshimbila vha tshi ṱola miḓi na u thusa vhaholefhali kana nga u shumisa dzi founu u tou founela vha u vhudzisesa uri vha nga thusa hani, then vha rumela ambulance ya ḓa dzhia muholefhali uyo kharali a na thaidzo.

Zwa u sedzesa mutakalo wa vhanna ngauri vhanna a si vhathu vhane vha tshi pfha vhuṱungu vha amba, zwino ha vha na vhathu vhane vha tou shumana na vhanna fhedzi dzikiḽiniki dza mahala zwi nga swika hune vha vhanna thusalea.

Zwi nga guda, zwi nga vha gudisa nga u vha sumbedza zwiḽiwa zwine zwa vha na mutakalo ndi hune vha nga ita uri vhagudi vha swikelela hune vha ḓo ṋanga zwiḽiwa zwa khwine hayani.

Ndi dza ndeme vhukuma ngori dzi a vha gudisa na uri zwiḽiwa ndi zwifhio zwa mutakalo na uri vha gude nga ha tshimela kha ra vha tshi ita zwa vha khou gudela nga vhulimi. Ngade ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa kha vhagudiswa.

Ho vhuya swika tshifhinga tshe ambuḽentse a lenga vhukuma ya fhedza minetse i fhiraho ṱethi u swikela kha awara ende hu na ṅwana wa hashu ane u khou lwala vhukuma zwi ofhisaho. Vha ambuḽentse vha khou vhudzisesa zwithu zwi sa dini kha call ende ri kho nyaga ambuḽentse lwa shishi.

Ndi dza uri vhunzhi havho vha shumisa nga maanḓa dzi wheelchair ende wheelchair matomboni i ya swika hune a i iti zwavhuḓi u fana na na vha re dzi ḓoroboni ngori hu na dzi pave, hu na dzi pave kana hu na bada dza khwiṋe u fhirisa fhano mahayani matomboni ngauri zwi nga swikela hune wa wana muholefhali a khou wa nga wheelchair yawe nga nṱhadani ha uri u khou tshimbila matomboni.

Ndi ya uri hu vhe na ambuḽentse nnzhi vhukuma ngauri wa ḓi founela wa ri khou nyaga ambuḽentse ha pfhi ambuḽentse dzo fhela zwino vha nga thusedza nga uri vha wane ambuḽentse dzi vhe nnzhi vhukuma.

Ee, zwi tea u shumiswa nga uri zwi nga ita uri zwithu zwi leluwe u fa, u fhirisa u tou founela ngauri u founela zwi a lenga na u fara a vha fari zwino dzi WhatsApp dzi nga thusedza vhukuma.

Ro no vhuya ra i lindela ya dzhia minetse minzhi vhukuma i swika kha awara, ende zwi vha zwi si zwavhuḓi ngauri mulwadze we a vha a hone fhano o vha a si tshavha khwiṋe a tshi nga sa swike hune a nga ri sia nga nṱhaḓani ngauri ambuḽetse yo vha i khou lenga.

Ndi ya uri vha kone u swikela vha khou wana thuso dzoṱhe dzine vha dzi ṱoḓa zwiḽiwa ngauri vha nga si kone u ḓithusa nga vhone vhaṋe zwino magavhelo haya a vha thusa vhukuma uri vha kone u ḓiunḓa uri vha kone u wana tshelede ine vha ḓo rengelwa zwiḽiwa zwavho zwine vha ṱoḓa kana kharali vha tshi ṱoḓa mushumi vha kone u wanelwa mushumi ngayo.

Ndo no vhuya nda shela fulo mulenzhe, kha fulo ḽa zwa mutakalo wa vhanna zwi vha zwi songo leluwa vhukuma ngauri sa vhanna zwi dzhielwi nṱha hu mbo ḓi pfhi vhanna kha vhe munna ende zwo vha zwi zwavhuḓi.

Ndi mvelaphanḓa dzedzi dzine dza nga u tou senda mimesedzhi nga WhatsApp uri u khou ṱoḓa thuso ya shishi. Ndi hone hune ha nga pfhi zwithu zwo shanduka vhukuma. Ṱhamusi zwi nga ṱavhanya zwa swikelela hune zwa khou tea u swikelela hone ngauri u founela zwi a dzhia tshikhala ende muthu wa hone u wana a khou amba u nga ha funi a khou vhudzisa mbudziso dzi si na mushumo.

Vhupo ha mahayani a vhu na ambuḽentse dzo eḓanaho ende zwi sia vhaṅwe vha malwadze, vha vha vhalwadze vha si kho thusalea nga nṱhani ha u ṱahela ha tea ambuḽentse.

Zwi vhonala nga uri hu kho tea u vha na zwimela kana zwithu zwi ngaho dzi khavhishi kana zwiṅwe zwithu, zwiḽiwa zwine zwi na pfhushi ende u ri zwi na pfhushi hu zwi vhona nga u shanduka ha muvhili wa muthu a vha na mutakalo.

Ee, i tea, i tea u fanela u tamba mushumo muhulwane ngauri GPS tshiṅwe tshifhinga ya xedza vhathu vha swika vha kho ḓiwana vha khou ya fhethu hu si hone. Zwino muthu ane u ya ḓivha bulege a nga ṱavhanya a ḓiwana a khou swika hune ya khou tea u ya hone.

Dzi a thusa vhukuma ngauri na vhathu vhane a vha imi na na mutakalo wa vhathu vha vhanna vha a ḓiwana navho vha tshi khou swikelela hune vha ḓo pfhesesa uri mutakalo wa vhathu vha vhanna ndi wa ndeme vhukuma.

Ngauri vhanzhi, vhunzhi ha vhathu vha swika vha ḓiwana vha khou dzhenelela kha zwikambi na zwidzidzivhadzi nga nṱhani ha uri vha na mathada ende muthu wa munna a nga si ambe uri u na thaidzo. Ndi ngazwo vha tshi wana vha khou swikelela hune vha ḓo ḓiwana vha tshi khou ita zwikambi na zwidzidzivhadzi.

Vha nga thusa nga u tou sielisana uri heyi vhege ino ndi vhagudiswa, heyi vhege ino ndi vhadededzi. Ndi hone hune vha nga ḓiwana vha khou ya u ṱhogomela ngade ya tshikolo.

A zwi ngo eḓana, hu tea u vha na fhethu hune ha vha, ha vha na dzi ambuḽentsee dzine dzi ḓo thusedza u fhirisa uri dzi zwa wanale zwibadela fhedzi. Dzi wanalee na huṅwe fhethu hune dza ḓo bva dzi hone dza dzhia vhalwadze dza vha kone u vha i sa sibadela.

Zwi vha sia vha songo takala vhukuma ngauri hu na vhaṅwe vhane zwi a vha vhuyelwa zwino vhane a zwi vha vhueli zwi vha sia vha siho kha tshiimo tshavhuḓi vhukuma.

Ndi a ndeme vhukuma ngori vhathu vha vhanna a si vhathu vhane vha amba thaidzo dzavho, ndi vhathu vhane vha dzumba a vha ngi vhathu vha vhafumakadzi, zwino ndi ngazwo zwi zwa ndeme vhukuma uri hu vhe na mafulo a mutakalo wa vhanna.

Ndi ngauri hu vha ho tholiwa vhathu vhane a vha koni u reila nga tshipidi vhukuma. Vhathu vhane, a si vhathu vhane vha reila na tshipidi ende a hu ambuḽentse nnzhi. Na vhathu vhane vha founeliwa vha lenga u swikisa mulaedza kha vhathu vhane vha kho tea u ḓa na ambuḽentse hanefho u hwala mulwadze.

A dzi kho ita zwo eḓanaho ngauri hu tea u vha na khamphani nnzhi vhukuma, a dzi ngo lingana. Hu tea u vha na khamphani nnzhi vhukuma dzine dza ḓo thusedza vhathu vha vhanna kha mutakalo wavho.

Ndi dza uri dzi ḓoroboni zwithu zwa hone zwi nga tshikaphi kaphi, ndi zwo ṱavhanya. Vhathu vha a ṱavhanya vha thusalea ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshi tsini a zwi ndi ngeno mahayani ngori zwi a konḓa u swikelela, u swikela u ḓiwana u khou thusalea nga u ṱavhanya nga tshifhinga tshine wa khou ṱoḓa.

Hu na tshifhinga tshe zwa vha zwi si khou ita vhukuma ngori ndo ḽa zwiḽiwa zwi songo itaho ngauri zwo vha zwa tshinyala ende zwiḽiwa zwo tshinyalaho a si zwavhuḓi vhukuma. Zwi nga ita uri u ḓiwana u khou lwala vhukuma kana hu kho itea zwithu zwi si zwavhuḓi kha muvhili wau.

Zwi ita uri vhalwadze vhasa ṱhogomelwe lwo teaho ngauri arali vha nga ḓi ṱhogomela nga tshifhinga ḓe vha litsho muṱhogomela tshifhinga tshine vha khou tea umu ṱhogomela ngatsho a mboḓi lwala a lovha zwi vha zwi si zwavhuḓi and zwi vha zwi si u ṱhogomela vhalwadze nga.

Zwo leluwa vhukuma ngauri vhuponi hanga vhathu vhano zwi ḓowela uri muthu u a lwala HIV and a ṱoḓea.

Vha ḓo ya kha zwibadela zwa tsini zwine vha ḓo thusalea nga u wana dzi painkiller ngauri dzone dzi ṱhoḓea vhukuma ende vhathu vha dzulela u lwala tshifhinga tshoṱhe.

Ndi ya uri vhalwadze vha ḓo tambula vhukuma lwa tshifhinga tshilapfhu.

Zwi ḓo sia vhathu vha khou balelwa vhukuma malwadze a kho ṋaṋa zwa sia zwi khou ita uri vhathu vha tea u tshimbila nga dzigoloi dzavho vha tshi ya zwibadela u ṱoḓa philisi heyo kana mushonga.

Ndi ya u ita uri i thusa nga maanḓa vhathu vha vhaaluwa ngori vha tevhelela miḓini yavho kana na vhathu avho uri vha reile zwo teaho.

Ndi u ita nga maanḓa madokotela manzhi na manese manzhi uri vhathu vha tshiya dzi kiḽiniki vha songo thusalea ngori.

Ndi ya uri ndi u ḽa zwiḽiwa zwi re na mutakalo na u ita dzinyonyoloso tshifhinga tshoṱhe zwi ita uri muthu a sale a na mutakalo.

Ndi ngauri u dzula a na mathanda na u stress nga maanḓa u vhilahela vhukuma nga uri vhulwadze vhune avha na hone ndi ha tshifhinga tshilapfhu.

Ndi nga katela nga maanḓa uri i wane vhathu vhanzhi vhukuma vhono thusedza u fhirisa uri hu shume vhathu vhaṱuku, zwine zwa ḓo sia uri vhathu vhanzhi vha wane uri vha si kho thusalea ngori muṅwe muthu u khou thusa muṅwe and huna vhathu vho vhaisala.

Vha fanela u thoma u thusa nga u hwala dziphilisi dzedzi na mishonga vha tshi isa miḓini ya vhathu vhane vha balelwa u tshimbila uri vhaḓi wane vha khou zwika.

Ndi ya uri hu songo to founiwa hu to sengiwa mimesedzhi kha dzi founu wo senda naa hune wa bva hone u fhirisa uri u tou founela vha tshi sala vha tshi fara zwi dzhie tshifhinga, u tou u tou senda mimesedzhi zwi nga thusa.

Ndi nga mu livhuwa ngo mufha tshifuwo tshanga tshithihi tshine tsha vha mbudzi, tshine tsha ḓo sia tshi kho muita uri a ḓiwane a na zwifuwo.

Ndi nga mu eletshedza uri a vule dziposo dzine dza ḓo thusa vhaswa uri vhaḓi wane vhakho tholiwa uḓi wana vha khou shuma kiḽiniki, naho zwi zwa tshifhinga nyana tenda vhaḓi wana vhakho shuma kana zwibadela zwine zwa ḓo ṱoḓa vhathu vhare vhaswa vha re na maṱiriki u thusedza nga maanḓa uri vhalwadze na mini zwoṱhe vhaḓi wane.

Ya uri a ṱhogomele nga maanḓa vhalwadze a songo vha fhelela mbilu na uri a shume o ḓi vhudza ende a fune mushumo.

Tsha uri huna vhathu vhanzhi vhane vha khou lwala malwadze mara a vha khou thusalea nga u sa vha na zwiendedzi zwo vhaisa kiḽiniki kana zwibadela.

U wana goloi ya u isa sibadela nga uri ambuḽentse i ya lenga vhukuma i ya fhedza dzi awara u wanga u sa lovha wo lindela yone.

Hu swikelela hune ha tea u shumisiwa maḓi a fhasi kharali yo fhela kharali muḓagasi wo fhela vha tea u shumisa dzi jenereitha dzine dza ḓo ita muḓagasi afho kiḽiniki.

U tea u ṱavhanya muṅwe muthu aya a mu dzhiela philisi dzawe dza mutakalo hanefho hahawe uri a ṱavhanye a dziṅwe hu sathu tshinyala.

Zwine zwa nga itea ndi zwo uri houḽa muthu anga guma akhou vhidzeliwa ambuḽentse, ambuḽentse ya mu isa tsini hune a dzula hone ya muisa kha sibadela tshine tsha vha tsini na hune a dzula hone.

I thusa nga maanḓa uri muthu a di wane a khou fhola kharali a na vhulwadze ha swigiri ndi zwone zwine zwi a thusa nga maanḓa.

Zwi vha zwi songo tea ngori hu na vhane malwadze avho ndi mahulwane ane vha nga sokou ḓiwana vha khou ṋoka dzi midubani. Ndi vhona uri hu tea u to waniwa vhathu vhanzhi vho thusa u fhirisa uri vhathu vha ḓiwane vha khou fola miduba mi mihulu vhukuma.

Ḽi amba zwithu zwinzhi vhukuma ngauri hahashu mutakalo ndi wa ndeme vhukuma, lune vhathu vhahashu vha ḓiṱhogomele nga maanḓa mutakalo wavho.

Ha muvhuso ṋetshedzo ya mishonga a si ya vhuḓi naluthihi ngori uya ya wa wana vha tshiri vha ḽantshi husina vhathu vho siwaho vhane vha ḓo ṋetshedza mishonga zwine zwa sia uri tshiṅwe tshifhinga u ḓi wana u khou ṱuwa u songo wana mishonga yau.

Zwi sia zwi kho ita uri vhathu vhathu vha ḓiwane vha khou ṱuṱuwedzea vhukuma uri vha tea u ya kiḽiniki kharali vha khou lwala kana vha kho vhaisala zwi a ṱuṱuwedza nga maanḓa vhukuma.

A ya nthusa vhukuma ngauri ndi a ḓi wana ndi khou ḓi vhonela zwanga zwa mutakalo na uri ndi ḓi wana ndi khou ṋamela thekhisi ndi khou ya hune nda ḓo thuswa hone nga mutakalo kana ndi ḓiwana ndi khou renga mishonga ine nda kho i ṱoḓa.

Mililo ine yavha khombo i vha yo vhangwa nga zwithu zwingavha zwiṱofu kana makhanḓela a swika a ḓiwana a khou ita mulilo muhulwane vhukuma une wavha khombo.

Ndi mulandu wa muvhuso ngori masheleni u nao mara u khou balelwa u thola vhathu vhane vha ḓo thusedza u fhirisa uri vhathu vha ḓiwane vha khou ḓala vha vhanzhi.

Mushonga wa maswa vhusiku, ndi mushonga u ngaho, u aravhela kana zwiṅwe zwithu zwi ngaho na maḓi o fhisa wa shela muṋo na mini na mini mara zwinzhi vho athi thu ḓivhesa nga maanḓa nga maswa vhusiku.

Ndi nga uya ha vho maine a ḓiwana a khou thusiwa a khou ṱanzwiwa nga vho maine uri aḓiwane akho vha muthu muthu.

Tshine a tshi ita ndi u ḓa vha tshi tshekha uri wo dzula fhethu havhuḓi na kharali hu sibadela kana vha nga u ḓisela zwiḽiwa zwi re zwa vha na mutakalo.

A thithu vhuya nda ḓi wana ndi kho ṱhogomela muthu ane avha na siṱirouku mara tshine ndi nga to ḓivha ndi tsha uri wa ṱhogomelwa zwavhuḓi, u fhiwa zwiḽiwa zwine zwavha na mutakalo, u tea u needs nga maanḓa maḓi na zwithu zwoyaho nga u fhambana fhambana.

Oyo utea ṱolwa ṱhamusi luvhili kha vhege kha ṅwedzi zwi amba uri zwi a swika twendi four nga ṅwaha ngauri tshitzhili tsha hiv ndi tshitzhili tshine tshi a ṱavhanya u fhirela kha muthu a nga ḓiwana wovha usina tsho hoyu ṅwedzi ṅwedzi uḓa ho wa vha u natsho.

Ndi nga ṱavhanya nda ya kiḽiniki ya tsini na nṋe nda ḓiwana ndi khou wana dzilafho nda thusalea u fhirisa u dzula.

Ani ḓipfhi no vhofholowa ngori vhaṅwe vhaongi vha wanga vhakho semana lune zwa sia uri uḓi wane u si tsha vhudzisa na mbudziso dzine vha ḓo vhudzisa dzone.

Ee zwo to tea hezwo uri uḓi wane ukho amba naye uri a kone u vhona uri vhulwadze hau ndi ufhio na uri zwi shishi u guma gai uri vha lafhiwe.

Thaidzo yo vha ya uri ori atshi ya a wana mishonga yawe a wa wana ho ḓala a balelwa u wana mishonga yawe nga tshifhinga zwi ḓo sia uri vhulwadze hawe vhu gume vhu khou ṋaṋa.

Zwi nga shuma vhukuma ngauri vhathu vhahashu huna vhanzhi vhane vha a balelwa u ḓiwana vha khou wana dzi tshelede dzo uya zwibadela u wana dzilafho.

Zwo leluwa vhukuma ngauri ndi zwithu zwa ḓoweleaho ndi zwithu zwa nnyi na nnyi vhathu vhanzhi vhono vha nazwo vhukuma.

Zwono itea ndi zwauri zwivha zwikho itiswa ngori hu vha ho ḓala vhathu vhane a vha thusi wa ya kiḽiniki wa vhuya usongo thusalea zwone zwine zwa sia uri vhathu vha gume vha si khou ya.

Ndi zwithu zwingaho muthu ane u khou yo u beba kana muthu ane o thuntshiwa ṱhamusi, mara ndi vhona ungari zwi nga tshintshea ngori hu khou vha na dzi ambuḽentse nnzhi vhukuma na fhethu hune ha shumela dzi ambuḽentse uri vhathu vhoṱhe vhane vha kho vhaisala vha ṱavhanye vha thusalee.

Ndi thaidzo dzi ngaho u ofha u ya kiḽiniki naho muthu a khou vhaisala, nga maanḓa kharali muthu a khou bva malofha vhado wana muthu a tshi ri ene ha khou ṱoḓa uya kiḽiniki zwa sia uri muthu u wane a tshi vho tou lwala vhukuma ende zwi songo tea.

Ndi fhethu hungaho Siloam hospital ngori muthu wa swika hune a ḓiwana a si kho thusalea ngo ima ḽainini kana wa wana u kho to lengisiwa nga vhathu vha tshe vho ṱuwa vhoya lunch kana vho ya huṅwe fhethu hu sina vhathu vho vha dzhenelaho kana vho vha imelaho.